Ho ya ka nna tjhelete eo mmuso o fanang ka yona ya grant-e e lekane. Hobane batho ha ba ka fumana tjhelete e ngata ho feta moo, ha ba tlo nahana ho ikemela ka maoto ha ho tluwa tabeng ya ho batla mesebetsi, ha ho tluwa le tabeng ya ho ya dikolong ba lo balla mesebetsi ya ditorotsa bona. kapa hona ho tla ka leano la ho ipulela dikgwebo tse tlo ba phidisa le malapa a bo bona.

Ke tlo ya ngakeng jwalo ka mang le mang. Ke etse ekang ke tlo kopa thuso ya ngaka, ke a kula. Ha ke fihla ke tlo fuputsa hore na eng ke eng? ka moo ka ngakeng. Ke tlo etsa hore ke ye le mohala wa ka wa thekeng, ke hatise ketso e nngwe le engwe ka bohlale ntle le ho bontsha seo. Ha ke qeta ke tlo etsa taelo e nngwe le engwe ya ngaka hore ba seke ba belaela hore ke tlo fuputsa ho hong. Ha ke tswa mo ngakeng ke nka matsatsi kapa beke pele ke lo report-a sepoleseng ketsahalo e etsahetseng kapa pele ke lo bontsha sepolesa khatiso ya ka e mohaleng wa thekeng.

Nka mo eletsa ka hore a seke a wa moya, a tswelepele ho ya sekolong le ho bala hobane ho tlo nka nako pele a pepa. Nka mo bontsha hore o tla be a senyehetswe ke nako e kae, ha ka dula hae a emetse ngwana a fihle. Nka etsa mohlala ka baithuti ba bangata ba tswelletseng bophelong ba ileng ba ima ntse ba kena dikolo. Empa ba ile ba ya e ntse le ba imana dikolong hobane bane ba tseba ba batla ho ya kae ka bophelo, empa ba la hlahelwa ke tsietsi ya ho ima ba sa rera ho ima e ntse e le bana ba sekolo.

Ke tlo kopa a tshware mohala hanyane, ke kope thuso ho batho bao ke sebetsang le bona. Ke batle motho a tsebang puo ya sesotho hore a tla kgone ho utlwana le yena.

Ho ya ka maikutlo a ka, ke nahana hore matsholo a kgona ho fihlela seo a se reretsweng. Hobane ha o fihla ditleliniking, ha o fihla dipetlele matsholo a teng ho tlo hlalosetsa batho ba bo ntate, ho tlo ruta batho ba bo ntate ka lefu lena la kankere ya botona. Mme ho ya ka nna, ke nahana hore ba kgona ho fihlela hobane boholo ba bo, ba batho ba bo ntate ba kgona hore ba bena le mamello ha ba . Mme ba kgona hore ba ikise ka bo bona dipetlele ba lo check-wa hore nang bana le lona lefu lena kapa jwang, ba ntse ba le boemong bo botle na?

Batho baheso kgotsong. Ke tlo kopa hore re sebedisane mmoho mme le mmameleng bohle. Ke tlo le hlalosetsa hore re bolokehe bohle, re tlo tlameha hore re etse jwang. Ke kopa motho e mong le e mong pela ntlo ya hae a tshele metsi hore a ipoloke, ntlo ya hae le bana ba hae ba seke ba thola mollo, ba seke ba tjhella ka hara kgabukgabu ena ya mollo. Ke tlo kopa hore ha metsi a sa lekana, e mong le mong a tlatse tonka mobu hore re tle re tsebe ho lwantsha mollo ona re o time ka mobu. Re baleise bana ba banyane ba seke be ba bapala mollong hobane bona ha ba tlo kgona ho re thusa ho tima mollo. Re tlo kopa tshebedisano mmoho ya lona batswadi. Ke a leboha.

Ke bona hore nkgono kapa ntatemoholo nka kgona ho ba thusa ka hore ke ba hlatswetse dijana, ke ba hlatswetse dikobo ha di ditshila, ke ba kolomakele ka tlung, ke ba kolomakele kantle jareteng tsa bona. Ba ska dula ka hara jwang bo bolelele haholo hobane dinoha di ngata, di ka ba lematsa ha ba dula moo jwang bo hlileng bo le bongata haholo. Hape nka ba thusa ka hore ho bala, ke ise nkgono sekolong sa bo nkgono moo a tla kgona teng hore a nana a ithute ho bala, moo a tla kgona teng hore ana etse papadi tse ka kgonang ho etswa ke batho ba baholo, a bapale bolo, a mathe hore nang mmele wa hae o dula o matlafetse. Nka thusa nkgono hape kapa ntatemoholo ka ho mo rekela ditholwana le meroho hore a je dijo tse matlafetseng.

Ee, ke na le ho hlokomela dipapatso tsa dihlahiswa tse jwalo hangata. Maikutlo aka ke a seng hantle ka mefuta eo ya dipapatso. Ha di njese ditheohelang hohang, hobane bonnete ba hore di molaong kapa ho entswe diteko ka tsona pele di fihla setjhabeng, ha rena bona re le setjhaba. Ha rena bonnete hore dikotsi kapa di lokile for mmele ya rona na?

Pono ya ka ke hore mmuso o kope mang le mang a tlo tholang dithuso tsa sepetlele, haholoholo ba nang le makeno lefe kapa lefe. Ba lefe mokitlane o itseng ho lefapha la tsa bophelo hore lefapha la bophelo le kgone ho kopanya tjhelete eo ho tlatsa ditlhokong tseo ba nang le tsona ka hara sepetlele. Ho tla ba bobebe haholo ha motho e mong le e mong a lefa bonyane hundred ranta kapa yona fifty ranta, e tla etsa bo betere ba hore mmuso o imollohe.

Le kae motswadi wa ka a ratehang? Ke phetse hantle, ke thabela ho tseba hore le lona ntse le hlotse hantle. Motswadi wa ka a ratehang, ke ya a utlwa maikutlo a hao mme ke utlwisisa hantle ka kelohloko seo o se buang. Ke rata ho ka hlalosetsa motswadi hore mona sekolong, baithuti ba etsa dithuto tse kgethuweng ke baetapele ba rona ba lefapha la thuto e seng ke nna jwalo ka mosuwehlooho kapa mosuwe ya sekolo senana. Hape jwalo ka mosuwehlooho ha kena matla a ho kgetha hore baithuti ba tlamehile ho etsa dithuto dife? ba tlohelle dife? Ke leboha ha ele mona o letsitse, mme ho ya kgothatsa ho bona batswadi ba thahasella dithuto tsa bana ba bona.

Ke utlwa maikutlo aka e le maikutlo a seng hantle ka mefuta ena ya moriana, e ka hara dibotlolo tse tshweu. Hobane meriana ena ha rena bonnete ba hore e kotsi mmeleng ya rona kapa e tla tshwara mmele ya rona jwang. Meriana ena hape ha rena bonnete ba hore ho entswe diphuputso ka yona hore sa mannete o sebetsa mafu ao kapa o phekola mafu ao ho ngotsweng ho ona moo dibotlolong tsa teng, hore meriana ena ya phekola kapa ya a bakeletsa na? Kapa yona meriana ena ka bo yona e eketsa mafu ao re nang le ona, bohale ba teng mmeleng ya rona. Ke ka hoo ke reng, meriana ena ke ikutlwa ke sa thaba haholo ka dihlahiswa tsena tsa meriana e mengatangata tseo ho thweng di phekola mafu a mangata a tshwanang le hore a hlatswa madi, o phekola eng? e phekola eng? mmeleng ya rona. Meriana ena ke utlwa ke sa thaba hohang ka yona.

Taba ya hore mmuso ha o thuse batho ba mahaeng ka potlako ha hoba le dikotsi tse batlang tshebeletso ya tshohanyetso, empa ba thusa ba ditoropong ka pele ha e ntshware hantle, e ntshwara hampe. Hobane re lahlehelwa ke maphelo a batho ba bangata ka taba ya ketsahalo eon batho ba eleng hore ba re thusa ka malapeng a rona ka ditlhoko tsa ka lapeng tse kang dijo, tjhelete, diaparo jwalo jwalo. Hore re tswa mahaeng kapa ditoropong, kaofela rena le ditokelo tsa ho fumantshwa ditshebeletso tsa tshohanyetso ka nako.